Ho fedisa sena, ke tla kopa ho hlakolelwa kontraka e ne ke na le yona le Company A, hore ditjeho tsa ka tsa di-data di kgutlele madulong.

Ke rata mmino wa sedumedi hobane ke mmino o kgonang ho mpeha hantle, o mphang tshepo ka nako tsohle.

Ke ka mo kgothaletsa hore a lo tletleba seo sepoleseng, hape a tlohe marangrang ha nakwana. Ho tshireletsa maikutlo a hae le yena.

So nka se etsang ke ho lo sebeletsa mabenkeleng a dijo a tshwanang le bo KFC, Mcdonalds, Wimpy, Nando's kaofela ha tsona, mo ke tsebang hore hangata nkeke ka sokodiswa ke marangrang motlakase o dula o le teng. Seo se seng se nka se etsang ko elleliswa bahiri ba ka hore ke se fe so re ka se etsang hore re dule re na le motlakase diofising tsa rona. Ya boraro nka ka ka reka tse ding tsa dintho tse tlang thusa hore komporo ya ka, e ke sebedisang e dule e tletse, e sa be boemong ba hore e timme ka dinako tsohle.

Haeba o no na le insurance ya mona lapeng, o tla tlamela ho tla mona diofising tsa rona, o tlo tseba ho kenya di-claim tsa hore o kgone ho thola router e ntjha. E bang o no se na insurance le rona mona lapeng, o tla tlamela hore o reke router e ntjha re tle re kgone ho tlo kenyetsa eo.

Ke motho a behang nako e kalo ka hora ka letsatsi ho sheba ditaba, haholoholo thapama ha so motho o iketlile o sena seo se etsang. Ke ke kenele mohaleng wa ka wa thekeng founong tsena tsa rona tsa sejwalejwale, ke check-e hore ebe merafo e ntse ya jwang, moruo wa naha o ntso ya jwang, di-temperature-ra le tsona, di eme jwang for matsatsi a latelang.

Ke utlwa mokgotsi wa ka a nkentseng nthwe nkutlwisang bohloko haholo, hobane ke utlwa ke sa ukwisisi se entseng a se ka njwetsa hore o sa intsha ebe o mpuela maka, ke sala ke ngongorehile, ke ipotsa hore ekaba ke eng ka yena. Ebile ke etse matsapa, ke nka le tjhelete ya ka ho qetela ke mo romella yona. Sena se ntutse ha bohloko haholo molekane wa ka, hore hobaneng a se ntshepe ebile a sa batle ho ntjwetsa nnete.

Ntho e bang bohlokwa ho nna, ha ke mametse radio ya se lehae, ko tseba se etsahalang moo ke dulang teng le dibaka tse mabapi ene haholo le sephethephethe mebileng haeba ke le tseleng. Ke qetetse Labohlano le beke e fetseng ho mamela radio ya se lehae. Ke rata ntate Lebese le ausi Borotho le abuti Nama. Lebaka le etsang ke rate ntate Lebese ke hobane lenanehong la hae o thusa batho haholo, ntho e etsang ke rate ausi Borotho le ntate Nama ke hore ba thusa batho batjha, ha hona le menyetla ya mesebetsi ba ba hlahisa leseding ka yona le ka dithuso tsa ditjhelete bakeng sa dithuto tse phahameng.

Ntho tseo ke di ratang ka phone ya ka. Ntho ya pele ke ho kgona ho sebedisa marangrang bakeng sa ho batlana le mosebetsi, ke ho kgona hore ke sekene di-document ke kgone hore ke di romelle mo di hlokahalang teng ntle le hore ke tsamaye ke e mabenkeleng, e leng hore ho skenwa dintho teng. E ngwe ya dintho e ke e ratang, ke kgona ho nna ntse ke hlola ba leloko le metswalle. Nako e nyane, le kgutshwane ntle le hore re kopane sefahleho le sefahleho, re kgona le hore haeba re batla ho bonana re etse tsane mohala wa video, re qoqe re shebane mahlong.